Go na le merogo e le mmalwa e sa itsegeng thata go tshwana le lephutsi la setso, amadumbe, le , ke merogo e mmalwa e e siametseng mmele wa rona ka dibithamini le dikotla tse dintsi.

Balemirui ba maungo ba lebagane le dikgwetlho tsa go tshwana le phetogo ya tlelaemete e e bakang maemo a bosa a a feteletseng, tlhaelo ya badiri ka ntlha ya go tlhoka badiri ba pako le di kgoreletsi tsa ikonomi jaaka, mebaraka e sa tlhomamang.

Go jala diapole go tshwana le go godisa setlhare se se tlhokang bo botlana ba diura di le thataro go ya di le robedi tsa lesedi la letsatsi le letsatsi, mmu o eledisang metsi sentle le go poma ka kelotlhoko gore go se ungwe maungo.

Ditamati di jalwa go tswa mo dipeong kgotsa mo dipeong mo mmung o o ilediwang sentle, o o nang le dikotla tse dintsi, o o tlhokang bonnye ba diura di le thataro tsa lesedi la letsatsi le letsatsi le go nosetsa ka tlhomamo. Ditamati di kutula fa di tlile ebile di na le mmala o o tletseng ka kutulo e e tswelelang fa fela dijalo di ntsha maungo.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

E thusa ka go fokotsa thurugo le go tokafatsa boitekanelo jwa pelo, ka go fokotsa kgatelelo ya madi le cholestrol-e. E fokotsa go tlhobaela le go rotloetsa boroko jo bo botoka, e thusa ka tshilo ya dijo, ya tshegetsa boitekanelo jwa marapo le go thusa go laola selekanyo sa sukiri mo mading.

Balemirui ba rooibos ba lebagane le dikgwetlho go tswa mo phetogong ya tlelaemete e e tlisang dithemperetšhara tse di mogote, pula e e sa ikanyegang le disenyi le malwetse a oketsegileng tse di tshosetsang kumo ya dijalo. Balemirui ba ka rarabolola dintlha tse ka go amogela mekgwa e e tswelelang jaaka, tshomarelo ya mmu, go jala mabanta a tshireletso le go farologanya dijalo.

Ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone mo ditlhagisweng tse di okeditsweng boleng di akaretsa, dipoere tse di ka tokafatsang tatso le phopholego mo dilong tse di bakilweng le ditlhagiswa tsa mašwi mmogo le dipolokelo tse di nang le metswako e e sa tlwaelegang ya tatso le phopholego.

Dipanana, magapu, diapole, dinamune, le merara le dimengu, go tuma ga tsone go bakilwe ke tatso ya tsone, boleng jwa phepo, go kgona go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng, go nna teng ga tsone mo ditlelaemeteng tse di farologaneng le go tsamaisiwa bonolo.

Tamati, tapole le aiye ka ntlha ya go kgona go dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng, boleng jwa tsone jwa phepo, go kgona go tlwaela tlelaemete tse di farologaneng le tiriso ya tsone ya go apaya.

Di botlhokwa mo temothuong ya segompieno le dithulaganyo tsa dijo jaaka, dijo tsa konokono tsa tiriso ya batho le dikarolo tsa botlhokwa tsa dijo tsa diphologolo, di tlamela ka maatla a botlhokwa.

Ke temo ya merara go ntsha merara go dira veini, e akaretsa thulaganyo e e raraneng ya temothuo ya go jala le go roba merara. Maikaelelo ke go tlhagisa merara e e itekanetseng e tla felelang ka veini ya boleng jo bo kwa godimo.

Lefelo le le tshwanetseng, mmu o nang le dikotla, dimela tse di siametseng go gola, motswedi o ikanyegang wa metsi, di diriswa tse di botlhokwa jaaka sepeiti le ditlelafo.

Ka go rotloetsa mekgwa ya temothuo e e tswelelang jaaka mekgwa ya ditshedi le tshomarelo ya metsi, fa gape e tshegediwa ke mefuta-futa ya ditshedi ka maiteko a tlholego a bonno, go sireletsa diphologolo tsa naga tse di mo kotsing ya go nyelela.

Rice, korong le mmidi ka gonne di tlamela ka di-calory tse di fetang halofo ya di-calory tsotlhe tse di jewang ke batho, di dira jaaka dijo tsa bokonokono tse di botlhokwa le motswedi ya di-calory.

O tlhoka tlelaemete e e rileng le dikotla tse di humanegileng, mmu wa motlhaba o o ilediwang sentle o o fitlhelwang ka Kapa bophirima mo Aforika Borwa, ka ge o ikaegile ka tse di kgethegileng tsa mmu wa selegae le go jalwa magareng ga Seetebosigo le Phatwe.

Rooibos-o ga ena caffeine, e tokafatsa boitekanelo jwa pelo, e laola sukiri ya madi, e tshegetsa boitekanelo jwa letlalo.

Ditiriso tse dišwa tsa go apaya di akaretsa dijo tse di bakilweng, ditholo, e dirisiwa mo ditlolong tse di lwantshang botsofe le mo dilong tse di tlhokomelang moriri.

Ka go fetolwa go nna dibopego tse di siameng, dijo tse di gatseditsweng tse di apeilweng pele le dijo tse di botlhoswana le mefuta e farologaneng ya matute.

Segwete, khabetšhe, ditapole, ditamati gonne, di fana ka dikotla tsa botlhokwa go tshwana le di-mineral-e le fibre ya dijo. Dikotla tseno di tshegetsa ditiro tsa mmele le go nontsha masole a mmele.

Kgolo ya thekenoloji e tokafatsa temothuo le kgwebisano ya maungo ka go oketsa bokgoni le thobo ka temothuo e e nepagetseng, go tokafatsa boleng jwa dijalo ka go tseleganya di-gene le thobo ya di-robot-o.

Go tlamela ka dibithamini, di-mineral-e le fibre tse di tshegetsang masole a mmele, go thusa tshilo ya dijo, go sireletsa kgatlhanong le malwetse a a tshwanang le bolwetsi jwa pelo le kankere le go thusa go laola kgatelelo ya madi.

Ka go dira moputso o montsi wa kananyo ya madi a dinaga di sele ka di romelwa ntle, mme seno se dira gore e nne le seabe se segolo mo palogotlheng ya dikumo tsa selegae tsa naga le dipholo tsa temothuo, gape e tlamela ka ditšhono tse dikgolo tsa ditiro.

Go tlamela ka dibithamini, di-mineral-e le fibre tse di tshegetsang masole a mmele, go thusa tshilo ya dijo, go sireletsa kgatlhanong le malwetse a a tshwanang le bolwetsi jwa pelo le kankere le go thusa go laola kgatelelo ya madi.